Enye yezo zinto ezibalulekileyo ekubolekiiseni ngemali kukuqiniseka uba lo mntu unayo na indlela azokwazi ukundibhatala ngayo xa sekufika ela xesha. Ngokomzekelo, izawufika uba ibhanki njengokuba imkhabile imkhabe ngezizathu. Uba ndizazi nam ezo zizathu, ndiyazi uba ke ngoku sithethathethane ukwenzela uba sibonakalisele indlela uba uzibona ezokwazi na ukubayibhatala le loan.

Ngoba umsebenzi angaphela nanini. Kubalulekile usoloko uzilungiselela. Kubaluleke ukulungiselela amaxesha kaxakeka ngoba ngeke wazi uba unayo . Umzekelo, ngela xesha leCOVID-nineteen yinto ebengalindelekanga kodwa into ezinjenge UIF ziye zanceda. Kubalulekile usoloko amaxesha ke xakeka ukulungele ukwamkela.

Ngokokubona kwam ayafikelela wona kakhulu ngoba ufumaniseka uba abakhona nawe-fifty rand ngenyanga, ufumanise uba ubhatala noko ngokokubona kwam ayafikeleleka. Andiboni nto kungade kufuneka incedise kodwa bona kubalulekile abantu uba babe nabo oomasingcwabisane ukwenzela uba xa kufika lela xesha kungabikho kuxakeka.

Kukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngexesha. Okokuqala ngokokubona kwam ukuba uhambisa izinto ngexesha elinye zeendlela zokubonisa isidima. Ukubonisa uba abantu uyalihlonipha ixesha labo. Uqinisekisa ukuba umzimba uthathwa kwangexesha, ufumaneka ngexesha kwaye yonke into isebenzisa kakuhle. Yonke into ethenjiswe yi-policy bayakwazi abantu ukuyifumana kakuhle ngexesha elinye.

Ngokokubona kwam, ukuba kusenokuba kukungabinalwazi abanye abantu abanokwazi Bacingela uba zizinto zabantu abasebenzayo kuphela. And ke enye into kukuba uzawufikelela uba amaxabiso wazo aphezulu nyhani kubantu abangathathi ntweni.

Izinto ezingagutyungelwayo isenokuba zizindlu ekungezizo ezexeshana. Izindlu oyithengela lixesha elide, umzekelo ezi ezibizwa ngokuba zii-mortgage zisenokungakhavwa yi-inshorensi yexeshana.

Isipaji esi-digital, i-e-wallet kufana nokuba nesipayisi kodwa ibe imali kungazufuneka uyiphathe ngesandla. Yimali othi ukwazi uba ibe sekhadini noba ingakanani. Futhi noba uqinisekise ukuba imali yakho ayilahleki, akunyanzeleki uyifake phantsi komatrasi okanye phantsi kwemiqamelo. I-e-wallet yiyo engathi ikuncede ukuba uloko uyifumana imali yakho ukwazi ukwenza ngamakhadi ngamakhadi.

Ngokokucinga kwam yeyona minyaka efanelekileyo le. Kwaye nangobubona iimpazamo ezithe zenziwa ngabantu bangaphambili ufumanise uba abazibekeli imali. So, kubalulekile uba kwangeli xesha lisavumayo uzibekela imali kuthi xa sekufike ixesha lo mhlalaphantsi ungasokoli kakhulu kungabi, kungabikho mntu oxhomekeka kuye ixhomekeke kuwe. Ukwazi ukuzibhatala nezinto ekufaneleke uzibhatale nangexesha ungasebenzi ngalo.

Ndicinga uba yindlela ebalulekileyo yokucinga leyo ngoba ukufa yenye yezinto esingeno ukubalekela so kubalulekile uba soloko uyilungiselela kungabikho kusokola ngamaxesha kaxakeka.

Usenokurentisa ngayo. Uba umzekelo, awungomhlali walapha kubalulekile ukuba ibe khona enye imali engenayo iza kuncedisa ekubeni bandise kwii-investment zakho ukwazi uba ube neemali ezikhona ezingenayo ecaleni zandise kule .

Khona ngokokuva kwam alikabikho ibali endidibane nalo kodwa ngokokubona ndingathi isicwangciso sesibhedlele siye sibaluleke kakhulu ngoba kuzothi xa kufike elaa xesha lokuba umntu kufuneka uba aye ezibhedlele ibe khona ikhava ezomkhavarisha uba angasokoli, akwazi ukuncedwa kakuhle.